Go na le merogo ka mefutafuta e e sa itsegeng thata mo nageng ya Aforika Borwa, jaaka morogo o tswang kwa nageng ya kwa Mozambique. Ke utlwa o le monate tota. Mme o batlile o tshwana le morogo o re na leng ona mo nageng ena ya rona ya Aforika Borwa o bidiwang spinach.

Merogo e jaaka tamati e jalwa botokwa. O tsaya dithapo tsa yone, mme o di kenya hare ho mmu o nonneng. A bo o nna o ntse o sana sana metsi letsatsi lengwe le lengwe. Mme tsona di rojwa ga setse di le.

O tsenya dikala mo nageng morago ga dipula tsa ntlha tsa mariga. O tlhokomele gore di nne le nako e e lekaneng go tlhama metso e bokete pele ha selemo se se omileng. Go roba o sege dikala ka boleele jwa boleele jwa fifty centimeter go tsweng mo nageng ka selemo kgotsa tshimologo ya losa.

Go nwa tee ya rooibos go na le melemo e fapafapaneng. Wa ntlha, ke go isa tlase kgatello ya madi e thusa gape le ka letlalo.

Balemirui ba rooibos ba lebagane le di-customer-a di le tse dintsi.

Go na le mefutafuta ya go dirisa maungo jaaka dijeme, matute le maungo a mangwe a omisitsweng. Mme batho ba bangwe ba dira dinwa ka ona. Bangwe ba tshasa mo borothong bangwe ba ijela fela.

Maungo a a tshwanang le ditapole le dipanana ke maungo a jewang thata mo lefatsheng lotlhe. Ka gonne di nonofatsa mmele.

Morogo wa mophutsi ke morogo o mongwe o jewang thata mo lefatsheng. Mme le morogo wa thepe o ratiwa tota.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo mo temothuong ya gompieno. Mme le mo thulaganyong ya dijo di na le seabe se segolo tota ka gonne di nonofatsa mmele.

Fa o itshimololela tshingwana mo lapeng go botlhokwa go jala dilo tse di tshwanang le ditamati, matsapane le merogo.

Temo ya rooibos-o e na le seabe mo tlhabololeng mefutafuta ya ditshedi ka go ikamanya le tikologo ya Cape Florist region ka mekgwa e e tswelelang. Jaaka tsosoloso ya tikologo, go boloka mefuta ya dimela tsa selegae le go tlhoma ditsela tsa mefutafuta ya ditshedi mo dipolasing.

Dijo tsa dithoro tse di jewang lefatshe ka bophara. Ke korong le mmidi le raese. Mme di botlhokwa thata mo mmeleng wa motho. Di itsagale di na le di-mineral-e tse dintsi.

Pele o ka jala rooibos-o mo temothuong ya gago. O tshwanetse o itse pele gore lefelo leo o tlabeng o jala hare go lona le fitlhelelo ya letsatsi le mobu o beelang gare go ona. Gore o nonne kapa jang le gore metsi a tla fitlha na.

Rooibos-o e na le di nonofo tse di fapafapaneng mo mmeleng wa motho. Tse dingwe tsa tsona ke go phepafatsa madi mo mmeleng wa motho gape le letlalo la motho la tlhokega.

Go na le ditsela tse dintsi tsa go dirisa rooibos-o. Bangwe ba itshiela hare go ditlolo tsa bone. Bangwe ba enwa jaaka tee e fisang kapa e tonyang. Mme bangwe ba e dirisa go tlhapa meriri ya bona gore e tle e gole.

Go na le mefuta e fapafapaneng ya go dira merogo mo malatsing a gompieno. Bangwe ba dira dinwa ka ona morogo o re o jang ka metlha le ka matsatsi. Mme bangwe santsane ba ja morogo jaaka setlwaedi sa bogologolo. Gape go na le ba bangwe ba dirisang morogo jaaka ditlolo tsa bona.

Fa ke rumilwe mabenkeleng go reka merogo ka mefutafuta, ke simolola ka go reka morogo wa tamati, ke reke morogo wa maphutsi, morogo wa eiye le morogo wa ditapole. Ka gonne di nonofatsa mmele.

Thekenoloji e fetotse temathuo e godisitse thata ntshodikuno ya dijalo le bokgoni ka temothuo e e nepagetseng. Diroboto le ditshekatsheko tse di tsweletseng. Fa gape e fokotsa tiriso ya didiriswa le kgweetso mo mo ditikologong dipopatshwa le di jaaka .

Maemo a bosa a a farologaneng le mafelo a a farologaneng a ama mefuta ya maungo ka ditsela tse di fapafapaneng. Ka gonne go na le maungo a mangwe a ipatla mo mafelong a a tletseng metsi. Mme a nonneng gape a fitlhela ke letsatsi. Gape go na le maungo a mangwe ga a batle mmu o nonneng thata le metsi a tletseng.

Maungo a na le seabe se segolo thata mo boitekanelong jwa motho le mmele wa motho. Ka gonne maungo a na le di-mineral-e tse di thusang masole a mmele. Mme gape di ka tsenywa ga go jewa ka nama kapa ka sengwe le sengwe.

Maungo a na le seabe se segolo thata mo go tshegetseng ikonomi ya Aforika Borwa. Ka gonne maungo a a tswang mo Aforika borwa a romelwa ko dinageng tsa kwa ntle. Ka moo madi a tsena hara go naga ya Aforika Borwa go godisa ikonomi.

Merogo e na le seabe se segolo mo boitekanelong jwa motho. Ka gonne di nonofatsa mmele. Mme di ka tsenywa fa o apauwa sengwe le sengwe ka ntlung. Dijo tsa botlhwa dijo tsa goseng le dijong tsa bosigo.

Fa re bua ka merogo re bua ka dilo tse di fapafapaneng. Jaaka merogo ya tamati, morogo wa ditapole, morogo wa eiye le merogo ya maphutsi le e mengwe. Mme e re tswela molemo ka gore re tlo nna, fa re tswela pele re ja merogo ena re tlo nna ntse re itekanetseng mo mebeleng ya rena.

Batho ba le bantsi ba rata ho nwa rooibos-o. Ka gonne e na le ditlamorago tse dintsi tse dintle. Jaaka madi, letlalo le go gola.